Ke rata ho nka monyetla ona rapolasi o nnehang ona wa hore ke thuse ka pharela e hlasetseng tshimong ya hao. Mekgwa e teng e mebedi e re ka e sebedisang ho lwantsha lehola le sitisang poone ho hola. Re tlo nka kgato ya ho letsumula le metso ya teng hore le nke nako pele le hola. Wa bobedi, re tlo sebedisa mokgwa wa sekgowa o bitswang push pool ho le hatella. Hona ho tlo thusa ka ho ntlafatsa maemo a ho hola ha poone ntle le tshitiso ya lehola, mme kamora moo re ka nolofatsa mobu, re o nosetse mme re jale poone.

Jwalo ka rapolasi ebile ke le monga lori. Ke utlwisisa hantle hore hona le mathatanyana a itseng ka dipampiri tsa lori e re e sebedisetsang mosebetsi wa ho tsamaisa thoto. Ke a leboha ha le nhlahile leseding ka taba ena. Ke ikemiseditse ho thusana le lona ho hlahisa dintlha tsohle tse lahlehileng kapa tse shotang ha jwale. Ke rata ho le tsebisa hore ke ikemiseditse ho nka karolo ho latela tsamaiso tsohle tse leng teng. Ke kopa le elellwe hore koloi ena e sebedisetswa ho tsamaisa poone mme ho lokollweng ha yona, nka ho thabela haholo. Ke kopa monyetla wa ho sheba hape ditokomane hore ke bone ke tse feng tse shotang mme ke di hlahise hape. Ha ebe hona le ho hong ho sa hlakang, ke kopa le nke nomoro tsa ka tsa mohala re tsebe ho buisana.

Ntlha tsa bohlokwa ha o tlo lema ekaba tse latelang. Hlwekisa sebaka moo o tlang ho lema teng, tlosa majwe, letjoi le lehola kapa ntho e feng kapa e feng e ka sitisang dimela ho hola. Nolofatsa mobu, o arohanye hantle, o be bonolo hore tseo o tlang ho di jala di kenelle hantle mobung ntle le tshitiso. Etsa ho hlweke hantle, o kgethe peo mme ha o se o lokisitse mobu, o le bonolo, o se o sena majwe, tshela manyolo mme o nosetse. E re ha o se o le bonolo, o le mongobo, o kgethe tema mme o qale ho lema.

O ka nka mehato e meng ekang ho di fa dijo tse nang le dimatlafatsi le phepo e ntle. Tse tlang ho tshwara mala a tsona le tshilwana hantle mme le di matlafatse. Hlwekisa sebaka, o etse se bolokehe hore di robale hantle, di phutholohe. Di kwetlise, o di etse di mathe, di tsamaye, tsamaye di tsebe ho bapala. Di kenye ka hara dip ho bolaya matsete, di le dikokonyana tse ka bang kotsi ho tsona. Di batlele ditsebi ka diente le meriana.

Tje ka ha metjhini, meaho le lefatshe se di le teng, ditjeho tsa bohlokwa tse ka sehloohong ke phepo ya diphoofolo tsa hao. Metsi, bohlweki le ho netefatsa hore ha di bele kgatello ya maikutlo. O di fumanele ditsebi ka diente ho qoba mafu le dikokwanahloko. O etse ka hohle-hohle hore di ba le sebaka se lekaneng bakeng sa ho robala, ho tsama-tsamaya le ho matha.

Ke a leboha ha le nkadime tsebe, nna le HR ya lona. Ke bona mafolofolo, bohlale le maikemisetso a le nang le ona. Re le kgwebo, re fana ka tshehetso le keletso mabapi le ho tswellisa dithuto pele. Re teng ho thusa ka tsamaiso le ya ho mekamekana le dithuto tsa lona. Re fana ka thuso e tshwarehang ho nolofatsa, ho shebana le thuto le mosebetsi. Re tshehetsa ho hola ha tsebo eo le tlang ho e fumana dithutong mme re kgothaletsa kgolo. Ke kopa le nke monyetla ke onana, hore le ye sekolong hape. Mme ka tsebo eo le tlang ho e fumana mono sekolong, ke kopa le kgutle le tlo e jala mona kgwebong mme bohle rebe bahlodi.

Hee! mme wa nyeo. Wa hopola pula, ela e la etsa morwallo hona motseng wa rona mona. Ho ile hwa tlala metsi hohle, hona ho ile hwa sitisa tsamaiso le tshebetso masimong ka ha metsi a ile a phalla ka matla ka hodima masimo, ditsela le marokgo. Masimo ane a sa fihlellehe, hwa emiswa kotulo. Poone, dinawa, dijalo tse ding tse ngata-ngata di ile tsa lahleha. Diphoofolo tsa lahlehelwa ke bophelo, phahello ya maikutlo le mafu a bakwang ke merwallo ya ata. Wa hopola, re ile ra tshoha jwang re nahana re tlo fellwa ke mosebetsi. Tjhehe, merwallo e ya senya e le kannete!

Ke a le dumedisa ebile ke a leboha ha le nfile monyetla kantorong ya tsa bolemi. Ke buisana le lona ka batho ba tsofetseng le tsebo e ngata ya dijalo eo ba nang le yona. Batho ba baholo kapa re ka re batho ba kgale, bana le tsebo e ngata haholo ka lefatshe, mefuta ya mobu le mefuta ya maemo a lehodimo le ho fetoha ha yona, re sa lebale diphoofolo. Ba tseba haholo ka ho fetolwa ha dimela, ho boloka metsi a pula, ho kotula le manyolo ka ditjeho tse tlase. Ho ho fitisa ha tsebo ho moloko o mong ho bohlokwa ho boloka tsebo ena. Ho iphedisa ho itshitlehile haholo ho tsebo ena. Ke a leboha.

Ho ithaopa ho ka bula ditsela le menyetla ka ho amanya motho le batho ba bohlokwa ba ka fanang ka menyetla. Dibaka tsa moo ho sa sebeletsweng tjhelete, di-NGO, dikolo kapa mafapha a tsa dithuto le mafapha a metse kapa dibaka tsa tumelo, ekaba dibaka tsenang le menyetla haholo. Ebile motho a ka iphumana a kopane le batho bona batho bao ba ka fanang ka menyetla eo. Mme, batjha ke le kgothaletsa hore le ikamahanye le mafapha ano ao ke buileng ka ona hore mono le inkele monyetla wa ho ithaopa, mme menyetla e tla bulela. Ke a leboha.